Ke rata go apara diaparo tse di tshwanelang maemo a letsatsi le letsatsi le tse di phepa. Ka dingwaga ke simolotse go tsaya diaparo tse di nang le mebala le mekgwa e e farologaneng, ke tlhoma botlhoko mo go kgetheng ga diaparo tse di itekanetseng le tse di botoka mo go fešhene, diaparo tsa me di fetoga go ya ka maemo, maemo a tiriso le dikatlholo tsa me tsa botho. Ka gonne ke leka go nna le fešhenen e e siameng le e e itekanetseng mo setsong sa me.

Akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di conference, o ka bontsha setso sa gago le boitshwaro jo bo siameng. Moaparo wa setso o ka nna le mebala le mekgwa e e kgotsofatsang, o dira gore batho ba ikutlwe ba itumedisiwa le go tlotlwa mo meletlong e e tlotlegang. Ka gone go apara moaparo wa setso go ka oketsa boitumelo le tlotlo mo ditiragalong e e botlhokwa.

Ke bona gore moaparo wa setso wa basadi o montle ke seshweshwe sa setso. Ke montle ka gonne o na le mebala e kgatlhisang le mekgwa e e kgethegileng. O bontsha setso le botho jwa basadi mo setšhabeng, o ka dirisiwa mo meletlong e e tlotlegang kgotsa mo ditiragalong tsa setso. Ka gonne ke nagana gore o montle ka ntlha ya boitlhompho lo botlhokwa jo bo dirwang ke moaparo ono.

Ke akanya gore diaparo tsa setso tse dikhutshwane tse dintseng nama di ka rotloetsa bana ba segompieno go batla go di apara, batho ba le bantsi ba bona diaparo tse di jaaka di le motlhofo le tsa bokgoni jwa setso. Le fa go ntse jalo go botlhokwa go tlhalosa gore diaparo tse di tshwanetseng go apariwa ka tlotlo le boitshwaro. Mo bathong go apara moaparo wa setso gase wa tlhoka tlotlo mme o ka dira gore ba tlhaloganye setso ka gonne bana ba tshwanetse go ruta ka boitshwaro jo bo siameng le ka boitshwaro mo diaparong tsa setso.

Fashion, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di ka bontsha setso sa motho ka tsela e e bonalang. Di ka tlhalosa dingwao le ditumelo tse motho a tshelang ka tsone letsatsi le letsatsi. Moaparo o ka supa gore motho o lebega jang ka setso sa gagwe le maitlamo a nang le ona, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa gape di bontsha botho le boikanyo jwa motho mo setšhabeng. Ka kakaretso dilo tseno di thusa go bontsha fa motho e iketleletse le setso le ditumelo tsa gagwe ka boikemisetso.

Setso mosadi yo a sa nyalwang ga a tshwanelwa ke go apara moaparo wa lenyalo, o tshwanetse go apara diaparo tse di bontshang boikanyego le tlotlo mo setšhabeng. Moaparo o tshwanetse go nna o bonolo ebile o sa tlhasele thata, se se thusa go supa gore mosadi o ikemiseditse go di ira dilo ka tsela e e siameng. Ka tsela eno o bontsha tlotlo mo setsong le mo setšhabeng ka kakaretso.

Diaparo tsa setso tsa setswana gantsi di dirwa ka lesela la tlhago le le monate go le apara jaaka kobo le fenyi, ba di dira ka lesela leno gonne le bonolo ebile le kgona go nna le matlhakore a a farologaneng a fešhene. Diaparo tse di tlotlegang di bontsha setso le boikanyego jwa motho mo setšhabeng, sekao sa diaparo tsa setswana ke ditlhako, mosese di thusa go boloka setso sa setswana le go supa tlotlo mo moaparo le mo tirong ya letsatsi le letsatsi.

Go le diaparo tsa basadi di amana thata mo go supeng boitsholo le tlotlo, diaparo tsa setso di bontsha boitshwaro maemo a lelapa le setso sa setšhaba. Basadi ba di apara go tlotla setso le go tshela ka tlotlo mo ditirong tsa letsatsi le letsatsi, diaparo tse di farologaneng di bontsha dikarolo tsa setso jaaka go nyalwa kgotsa metshameko. Ka bokgutswane diaparo tsa basadi di thusa go boloka le go tsamaisa setso mo ditirong tsa letsatsi le letsatsi.